Dibanka di sekaseka gore a o ka kgona go busetsa madi a e leng gore o batla go a tsaya le gore ga o na ko o eleng gore o dirile dikoloto teng mme, ebile o ne o di tshabela.

O tshwanetse o shebe gore matlole a ka be o a adimile a tsala go ya yang, wa go feleletsa o busitse matlole a kanang kang pheletsong ya nako. Mme, tshwanetse o shebe le gore a ke a madi a kwa godimo ebile, go na le tse ding tse eleng gore ditsala sentle fela mo e leng gore o ka fitlhela e le gore ga wa patela tsalo e ntsi, go na le tse leng gore di tsala gore o ka di patela dingwaga, ngwaga mme, di sa fele.

Ke akanya gore ga o adimile madi a a feteletseng, kampo o kile wa nna le sekoloto se o se dirileng o bo o se tshabela mme, ga o dira kopo ya karata ya sekoloto o feleletsa o bonagala ya ka motho o eleng gore a ka se nne le bokgoni ba go busetsa matlole a ka be o wa tshotse.

O ka dira diphoso tsa go tshwana le go sa batlisise gore o ka feleletsa o dirisitse madi a kanang kang kgotsa mo kopong eo, le gore mo tsamaong ya nako e ka go berekela kae kgotsa kae gore dilo tsa gago di tsamae sentle, le gore di ka go senya leina kae gore dilo tsa gago di sa tsamaya sentle. O ka tlhomamisa ka gore o batlisitse gore go feleletsa go diragalang ga o itsenya mo seemong ka kopo eo.

Botlhokwa ba go bala le go buisa melawana ke gore o feleletse o itse gore o itsenya mo seemong se sentseng jang le gore go solofetsweng gotswa mo go wena ka ditumelano tsa se o tsenang mo go sone. Le gore ga o a tshwanela go dirang gore o sa feleletsa e le gore o sentse leina la gago ga o dira ebile, gore ke dikgato tse feng tse ileng go tsewa, o itse gore ke dikgato tsefeng tse ya go tsewa ga o ka retelelwa ke go patela karata ya gago.

Go botlhokwa thata gore o itse ka kadimo ya madi le tse o itsenyang mo go tsona. Ebile, ga o na le kitso o ka leka ebile wa batla tsela e nngwe ya gore o ka kgobokanya madi ao o a tlhokang ka bo wena, kgotsa o ka batlisisa wa bona gore madi ao o feleletsang o wa patetse go tswa mo karateng eo, e ka be e le gore ke madi a e leng gore o ka be o wa dirisitse go dira sengwe mme, o ka ithuta go ipolokela madi wena o le esi.

Banka e leba gore o dira matlole a lekae ka kgwedi mme, maikarabelo a gago ke go dira eng le eng o bo o sala ka matlole a ka nang kang, le gore a o ka kgona go patela kgwedi le kgwedi ga ba ka go neela sekoloto se eleng gore o se batla mo go bone. Mme, ebile morokotso wa sekoloto o balwa go ya ka boleng jwa madi a o a tshotseng le dikgwedi tse o tlileng go di tsaya go patela madi ao ga dikgwedi di le ditelele botlole bo nna bontsi mme, ga dikgwedi di le dikhutswane ba oketsa bikinyana.